Idatha libiza khulu, libiza khulu idatha. Liyadura esikhathini sanje ngombana yoke into begodu ifuna idatha esikhathini sanje so idatha liyadura nje khulu kwamambala, nokusetjenziswa kwakhona, lisiberegiswa khulu.

Idatha liqakathekile ebantwini ngombana abantu bathintana eenkundleni zokuthintana kUberegiswa lona idatha. Nalokha nawufuna ukusetjha nofana nawufunda izinto zaboma-online, kufuneka lona idatha, nalokha nawufuna ukusetjha, kukhona ofuna ukuqalako, kungaba zizembatho nawufuna ukuziqala efowunini nakhona kufuneka Uberegise lona idatha. Liqakatheke khulu, idatha liyarhelebha khulu esikhathini sanje.

Okuqeda khulu idatha kuthumela, ukubukela amavidiyo, amavidiyo adla khulu idatha. Lokha nawuthumela umlayezo akudli kangako, kudla idatha elincani. Amavidiyo adla khulu idatha ngombana made, athatha idatha elinengi.

Indlela umuntu angabulunga ngayo idatha ukuthi lingapheli masinyana, ukobana angavuli amavidiyo begodu acoce kuphela nabantu, ngaleyo ndlela idatha ungalonga. Nalokha nawulala ebusuku ulivale idatha nawulalako, ngaleyo ndlela liyongeka, angekhe uliberegise khulu.

Lokha umuntu nakaphelelwe lidatha akukho azokwenza khulukhulu efowunini. Angekhe ukghone ukukhuluma nabantu eenkundleni zokuthintana, angekhe ukhona ukusetjha nakunento ofuna ukuyisetjhako ukuyisetjha ku-internet, angekhe ukghone ukuthi ubukele amavidiyo lokha idatha nalikupheleleko, akukho nje ongakwenza. Angeke ukghone ukutjhega, ukuqala ama-e-mail nangabe khona la khewafuna khona umberego, mhlambe bakuthumele i-e-mail, bazokuphendula nge-e-mail, angekhe ukghone ukubona koke lokho.

Abantu idatha balithenga ngokUberegisa imali, bolifuna esitolo nofana balithenge ama-akhawundi wabo wemabhanga, balithenge lapho idatha. Ngaphandle kwemali angekhe ukghone ukuthenga idatha lokha nawunganamali.

Kuya ngokuthi uthenga idatha lemalini, uthenga idatha elingangani. Alinayo inani ukuthi sizothi idatha liyinani lemali engaka ngombana abantu abathengi idatha elilinganako.

Mele libe imadlana ephasi lokha nalithengwa bantwana besikolo, lingadluli ku-hundred randa ngombana abentwana besikolo esikhathini sanje ngibo ababeregisa khulu izinto zama-internet naziza esikolweni, ama-homework, iimberego yasekhaya neemberego yangetlasini. Eminye iyadingeka bona benze irhubhululo so kubalulekile ukuthi abantwana besikolo, idatha kufanele bona balithenge ngemali encazana.

Imihlobo emibili yedatha, kunedatha le-WhatsApp, kunedatha le-TikTok, ahluke ngalokho amadatha.

Iye, yona ipilo ngaphandle kwedatha akusese ngiyo. Sikghona njani ngaphandle kwedatha? Kuba nzima khona lokha nawungana idatha ngombana awukghoni ukwenza neksi, ifowunu seyifowunu nje ngombana ulindele ukuthi ufowunelwe kuphela, ngaphandle kwedatha ifowunu ayiberegi.

Idatha eSewula Afrika libiza khulu ngombana abantu abanengi baberegisa lona idatha eentweni ezinengi, idatha sekUberega lona khulu emalangeni la ngombana eenkundleni zokuthintana kUberega lona idatha nalokha nawufuna ukusetjha kUberega lona idatha nasemakhamphanini amakhulu, kUberegiswa lona idatha lokha nabafuna ukuhlanganyela nofana lokha nakune-meeting, baberegisa lona idatha ukuze bakghone ukukhuluma nabosomabhizinisi abanye abakwenye indawo.

Mina idatha ngilonga ngokuthi lokha nangilalako ngiyalicima ngombana nangileleko aliberegi, aliberegiswa mumuntu Ngiyalicima, kuthi lokha ekuseni bese khona ngiliberegisako nangiqeda ukuvuka eenkundleni zokuthintana begodu angiwavuli amavidiyo nofana ama-movie. Ukugadangisa ama-movie nakho lokho kuyaliqeda idatha.

Ikhamphani yedatha engconywana yi-MTN ngombana idatha lakhona aliduri begodu liyathengeka.

Ukudlala umvumo ku-inthanethi ngikho okudla khulu idatha kodwana ukuthintana eenkundleni zokuthintana akudli khulu idatha.

Awa, nawuthenga idatha elinengi ngilapho nemali nayo iba yinengi, nawuthenga idatha elincazana kulapho nakhona imalakhona kuba yimali encani. Akuyi ngokuthi nawuthenga idatha elinengi imalakhona iba ngconywana, akubi njalo.

Iye, likhona ngelakaTsotsi.

Umlingisi oyikutani ubonakala ngokuvela kanengi begodu nalokha nasekuphela ifilimu kubangumlingisi ophumelelako ekupheleni wefilimu.

Ingombana abanye bababukeli nofana abanye ababukelako abahlukanisi phakathi komlingisi. Nalokhu umuntu esuke angikho ngaleso sikhathi bathatha bakufake bakuhlobanise kube ngathi yinto eyodwa.

Iye, irhubhululweli liqinisile ngombana iinlelesi ziyabona bona kwenziwa njani lokha nabayokulelesa nabaqala emalingenisweni nofana kumfanekiso esuke bawuqalile bese bathatha lokhu abakubonileko bakhambe bayokwenza balelese kubuye kubababeregele.

Kuyabadima khulu kwamambala laba abangakghoni ukubhadela nofana ukuthenga i-inthanethi.

Mina ngithanda ukuwabukela kumabonwakude. Ngombana lokho kungipha isikhathi sokobana ngibukele kanye nomndenami ngingabukeli ngedwa.

Indlela engabisizi kangako kuyobukela amafilimu kukobana uwabukelele kumabonwakude lokha nawadlaliswako kumabonwakude.

Ifilimu engeze ngalilibala lifilimu elitlolwe kobana yi-Scream ngalibukela ngisesemncani kodwana umkhumbulo wami awukghoni ukulilibala ingombana lalithusa lalithusa khulu.

Akhona amafilimu afundisako ngiwathandela lokho amafilimu ukobana akhona afundisako.

Mina ngithanda amafilimu athandwa bentwana anabopopayi ngombana uyahleka nawabukelako ukhohlwe nangemiraro onayo ufunde begodu.

Asabukelwa khulu nanje ngombana esikhathini sanje amafilimu omunye nomunye uyakhona kobana alibukele kumaliledinini wakhe ku-internet begodu uyakhona ukulibukela kumabonwakude akusafani nalokha kobana nizokubizelwa ngesikolweni nofana egrawundini kobana nize nizokubukela umgadangiso nofana iflimu esuke liphumile ngaleso sikhathi.

Mdlalo webholo.

Ezemidlalo zithandwa khulu bobaba nofana abantu bembaji ngibo abathanda khulu zemidlalo ukugijimisa ibholo.

Awa, lokho angekhe kwenza abantu bona bangasayi eenkundleni. Umdlalo uyibukelwa kumaliledinini kodwana bakhona lokha nakunomdlalo abantu bayaphuma bayokubukela umdlalo eenkundleni lapho kudlalelwa khona.

Ngithanda ukuwubukela kumaliledinini ngombana akukho lapho ngiphazamiseka khona begodu ngibukela ngihlezi phasi kunganasiphazamiso esingiphazamisako.

Mina ngikhetha ukulifumana emrhatjhweni.

engabuyisela abalandeli nofana abathandi bemidlalo ematatawini. Kukobana kube nabantu abazobathabisa lokha nababukela umdlalo ematatawini. Kungafani nalokha nabawabukela kumaliledinini wabo nofana ku-internet.

Idatha libiza imali ekhulu kwamambala liyadura ngombana liberega khulu.

Idatha libalulekile ngombana ngilo elenza bona abantu bakghone ukuthintana ku-inthanethi nofana kumasama-social media begodu lokha nawenza irhubhululo ku-inthanethi liyaberega nofana liyarhelebha khulu kwamambala.

Amavidiyo ngiwo aqeda khulu idatha ngombana made begodu athatha isikhathi akufani nalokha nawuthumela umlayezo ngombana nawuthumela umlayezo ukhuluma kancani.

Indlela ongabulunga ngayo idatha kukobana ungavuli amavidiyo ungabukeli amavidiyo begodu unga-download amavidiyo nofana ama-movie begodu nalokha nawulalako ulivale idatha ngalokho lingongeka khulu kwamambala.

Makaphelele lidatha angeze akghona ukuthintana eenkundleni zokuthintana begodu angekhe akghona ukubona amavidiyo athuyelelwa wona angekhe akghona begodu ukusetjha kungaba ngezefundo nofana yini ayifuna ukuyisetjha ku-internet.

Balithenga ngokuberegisa imali nofana balithenge ngeembhanga zabo.

Ayahlukahluka amadatha ngeSewula Afrika kuya ngokuthi uberegisa lani.

Idatha kufanele ngathana libiza imali ephasi lokha nalisetjenziswa bantwana besikolo ngombana baliberegisa eentweni zefundo lingaba lapha ku-hundred rand bazokukghona ukulithenga baliberegise lokha nalifunekako ngesikolweni.

Idatha le-Facebook nedatha le-WhatsApp.

Akubilula lokha nawunganadatha ipilo iba nzima khulu kwamambala ngombana akukho okukghona ukukwenza.

ESewula Afrika ngicabanga bona liyabiza idatha ngombana liberega khulu neenkhamphani ezikulu ziberegisa lona lokha nabamamithini nofana nakunehlelo ekumele balenze bathintana ngalo idatha.

Ngilonga ngokobana ngingabukeli amavidiyo nginga-download imijeje emide yama-movie begodu lokha nangilalako ngiyalicima.

Idatha elingconywana ngele-MTN.

Ukudlala umvumo ku-inthanethi ngikho okudla khulu idatha.

Awa, lokha nawulithenge khulu idatha kulapho liberega khona khulu alibi ngconywana lokha nawulithenge ngobunengi.

Idatha ulithenga ngefowunu lokha nawunomaliledinini wakho ulithenga ngefowunu uthenga i-airtime ntanzi bese uthenga idatha nofana uye eentolo ulithenge khona.

Liyahlukahluka idatha kobana lithatha isikhathi esingangani likhona leveke likhona lenyanga likhona elingapheliko i-unlimited.

Iye, lona idatha le-phone nofana lakafunjathwako liphela msinya khulu kunaleli li-router kodwana leli le-router liya ngokobana niliberegisa njani begodu niliberegisane nibangaki ngendlini.

Ungaqedwa ngokobana kukhulunyiswane neenkhamphani ezithengisa idatha bona idatha lingabi nesikhathi eliphela ngaso ngombana siyalithenga.

Ungawulisa ngokobana idata ulithenge ngeentolo nofana ngesithabathabeni seentolo esiseduzane nawe uvale kokuthi ungasalithenga ngomaliledinini.

Iye, i-Wi-Fi ilisizo khulu ebafundini ngombana benza umberego wesikolo baqede akufani nalokha nabathenga idatha balifake kumaliledinini.